Ke tseba hore bana, ba tshwarwa ke sefuba. Ba bang ba e ba le chicken pox, hake tsebe ka Sesotho ke eng ke kopa tshwarelo. Ba bang ba tshwarwa ke lefu la ditsebe. Ba bang ba tshwarwa ke, ba hlaha diso.

Dipetleleng tsa bo rona di senyehile haholo. Mme seo ke sa boneng ke hore, ha ha ho ya hlweka dipetleleng tse ding. Ha re na thepa ya ho thusa bakudi ba rona. Ha re na dingaka kapa manese a mangata a ho thusetsa bakudi. Le hore tshebetso eo batho ba e tholang dipetlele ha se e ntle. Hape ka le leng ha hona dipidisi kapa meriana ho thusa bakudi. Sena se nkutlwisa bohloko hobane batho ba hloka tshehetso, le hore ba thuswe ho ha ba ile dipetleleng. Se na ha se ndule hantle haholo. Ke ntho e bohloko eo re tobanang le yona.

Nka kgothaletsa baratani hore, kamora kgwedi tse tharo. Ba ye ngakeng kapa clinic-ing e haufi le bona. Ho lo, ho lo itjheba hore ntse bale hantle. Ho lo check-a mafu a HIV, STI, jwalo jwalo. Hape Nka kgothaletsa motho wa mme hore, a lo hlaba sepeiti sa prevention. Hore a se ithole a imme, a sa ikemisetsa. Ke a leboha.

Jwalo ka parademic, ho ntlafatsa nako ya karabelo, ka ho ke ho ho bohlokwa ho pholosa maphelo. Nka kgothaletsa hore ho sebediswe technology bakeng sa ho tsamaisa di tsela. Ho sebediswe Software ya GPS le dimmapa tsa dinako tsa nnete. Ho qoba hore re fihle ka pelenyana. Ka ho sebedisa ditsela tse ka etsang hore re fihle ka pelenyana moo re yang. Ho eketsa ha di tsa di ambulance ho netefatsa hore ho na le ambulance tse ngata sebakeng sa maemo a phahameng. Ka ho thuswa ho fokotsa nako ya ho fihla. Ho beha ambulance di bakeng la hape, ho beha di ambulance dibakeng tse loketseng ho latela data ya nako e fitileng. Ho ka ntlafatsa nako ya boikarabelo. Kea leboha.

Vaccine ya COVID-19. E ile ya ntshwara hantle. Ditlamorao tsa teng feela ke hore ha ke qeta ho e hlaba, ke ile ka ruruha ha nyane mme ka utlwa bohloko motsotswana oo e ke qetang ho ile ka ho hlaba ka ona letsatsi le leng fela. Mme ke nahana ho bohlokwa hore bohle re fumaneng vaccine ena. Ka ha re tlabe re, qhoba mathata a bophelo. Le hore re seke ra kula ra tshwarwa ke lefu lena la COVID-19. Ke a leboha.

Seo re ka se etsang ho thusa batsofe ba rona hore ba phele bophelo bo monate, le ha ba ntse ba tshwerwe ke malwetse a bona. Ke hore, re ka ba fa lerato mme ra ba thusa ho hleka ka tlung. Re ba fa dijo tse monate jwalo ka di tholwana, ra ba phehela le dijo tse matlafatsang mmele. Ra kgutla hape, re baballa dipale ho bona hore, hore le bona menahano ya bona e ne e dule e se ho nahaneng feela hore ba ya kula. Sena ke ho bontsha lerato ho batsofe ba rona hore ba phele bophelo bo monate.

Nka qala pele ka eletsa batswadi hore ba rute bana ba bona hore ba se reke dijo, tsa batho ba kantle ho jareteng ya sekolo. Ka ha ha re tsebe hore seo ba se rekisang di bolokile for maphelo a bona na. Ka kgutla hape, ka eletsa sekolo le SGB, hore ha motho a batla ho rekisa sekolong. A kope permission pele ho sekolo, hore ba ka rekisa teng na. Sena se tlo netefatsa hore tsohle tseo di rekiswang ka hare ho sekolo, di nepahetse ho bana ba sekolo. Hape nka eletsa hore sekolo se bone hore bana ba sekolo ba rata eng, ena e ba e rekang ka ntle ho sekolo. E be ba iketsetsa shop-o ya bona ka hare ho sekolo moo bana ba tla reka mmarakeng oo wa bona.

Ee, ke dumellana le polelo ena. Ka ha diphuputso di bontshitse hore banna ba bollotseng ba na le kotsi e fokotsehileng ya ho fumana HIV. Ka ha ho kgaola, ho thusa ho fokotsa tlhahiso ya ho mofuta wa sehlopha sa virus. E ka hlajwang ka ho iketla, le ho eketsa bophelo ba mofuta le dirobolo tsa botlokotsebe. Le haholo jwalo, ho ka ba le kotsi ho feta haeba ho sa sebediswa dithibelo. E eketsehileng, jwalo ka ho sireletsa ka konokono le ho itshwara hantle. Ka hoo ho kgaola, ho bolotsa kapa ho bolella. Ke karolo ya leano le felletseng empa ha ya lokela ho nkwa e le thibelo e lekaneng.